Idatha libiza imali ephezulu khulu liyadura idatha malangana la, ngitjho ngoba idatha njenganje dala iminyaka edlulileko le besikhona ukuthenga idatha le-five randa lihlale iveke yoke, mara njenganje alisekho idatha le-five randa elikhona ukuhlala amalanga amabili nokuba mabili. Ukuthi ukhone ukuthola idatha elizokuhlala isikhathi kosele ukhiphe imali begodu imali yakhona ivamise ukuba phezulu.

Liqakathekile ngombanyana siliberegisela ukungena ku-inthanethi, bese i-inthanethi le inelwazi, inemininingwana, inentwezinengi esizidingako, esizifunako nesiziberegisako. Begodu siliberegisela ukuqhumana nabantu nokukhulumisana nabantu siberegisa iinsetjenziswa ezifana nabo-WhatsApp nabo-Facebook zidinga idatha.

Phakathi kokuthumela umlayezo nokubukela amavidiyo ukubukela amavidiyo kUberegisa idatha elinengi, ngombanyana ukuthumela umlayezo uthumela amagama kuphela akufuni idatha enengi. Bese-ke ukuthumela ukubukela ividiyo kudla idatha elinengi, ngombanyana uthumela isithombe esinyakazako kanye nomdumo ingakho-ke kUberegisa idatha elinengi.

Umuntu ubhalelwa kUberegisa i-inthanethi for ukuthola ilwazi. Ubhalelwa nokukhulumisana nabanye abantu ngeensetjenziswa ezifana nama-social media.

Mvanje abantu abanengi bathenga idatha baberegisa ibhanga balithenga ngama-app we bhanga idatha, balibhadala ngama-bank akhawunthu idatha. Abanye balithenga nge-airtime, uthenga i-airtime, bese uyifake efowuninakho bese uthenga idatha.

Liyahluka, liyahluka ukuthi liyimalini. Lihluka ngani? Lihluka ngokuthi kuya ngokuthi Uberegisa yiphi i-network. La e-South Africa sinama-network ahlukileko uthola ukuthi ku-network A liyi-five rand, lithoma ku-five rand mhlambe. Bese ku-network B maybe lithoma ku-ten rand. So ayatjhiyatjhiyana kuya ngokuthi Uberegisa yiphi i-network.

Ngokuya ngami for abantwana besikolo bekosele libe, lithome ku-ten randa ukuya phezulu. Kuye ngokuthi ufuna elingangani. Ngitjho lokhu, ngombanyana abantwana besikolo ababeregi manjesi nabangaberegiko so kosele litjhiphatjhiphe ngoba balithenga ngemali or iimali abaphiwa bazali uyabo.

Kunedatha, data bundle straight le esiyiberegisela for ukungena ku-inthanethi. Bese kune-social data, social media data vele lelo ngelama-social media for ukuqhumana izinto ezinjalo.

Kuhle, kuyaphileka ngaphandle kwedatha ipilo, awa kuyaphileka, uyakhona ukuphila ngaphandle kwedatha sikghona kuhle. Ufunda incwadi kunokuthi upresaprese i-phone or ungene ku-social media. Kuyaphileka ngaphandle kwedatha.

Ngombanyana idatha le-South Africa silithenga ngamaranda bese amaranda wona amandla weranda kungesimo somnotho ukuthi umnotho ujame njani, manje ngoba thina siberegisa iranda. Iranda nalinamandla idatha liyatjhipha nyana mara iranda naliwileko linganamanda nedatha nalo liyadura liyaphezulu.

Ngokuthi angiliberegisI emini idatha esikhathini esinengi kakhulukazi idatha leli le-inthanethi loku-accessor i-inthanethi ngiliberegisa ebusuku ngabo from twelve , ngo-twelve ebusuku ukuya le, ngo-twelve webusuku tot ngabo-five ngilibona ngathi aligijimi khulu alikhambi msinya idatha. Bese kwesibili, for ukukhuluma nabantu ngiberegise ama-socials ngithenga i-social data for lokho kuphela. Nangithenge i-social data ngiyazi ukuthi le-social ngiliberegisela ukuqhumana nabantu. Bese leli nangifuna imininingwane, ulwazi ini, ngifuna ukungena e-inthanedini straight ngiliberegisa ngesikhathi lesi engisibalileko ngilonga njalo idatha.

Ngokubona kwami ikhamphani engathi inconywana ngedatha , Telkom mobile ngiyibona ngathi yona awa ayidli khulu ngedatha.

Ngibona ngathi iinkundla zokuqhumana lezi zokuthintana ngizo ezidla idatha khulu ukudlula ukudlala umvumo ku-inthanethi, ngombanyana eenkundleni lezi zokuthintana kuneenthombe kunamavidiyo manje intwezi zidla idatha khulu ukudlula ukulalela umvumo ku-inthanethi.

Iye, nami ngibona ngathi iba nconywana nawuyithenga ngobunengi, uyonga ufa kanye. Bese uba nedatha ehlala isikhatjhanyana mara le oyithenga kancani kancani unande uvuselela, uthenge iphele ufake godu, uthenge iphele ufake godu, idla imali enengi.

Idatha ulithenga nge-airtime, uthenga i-airtime uyifake efowunini yakho bese upresa iinomboro ze-USSD code, bese uthenga idatha njalo namkha ulithenga nge-app yebhanga.

Lithatha amalanga amatjhumi amathathu ngaphambi kobana liphelelwe yiskhathi.

Awa, uqinisile idatha kafunjathwako vele yona iphela msinya kuneye-router yangekhaya, ngombanyana eyi ufunjathwako simberegisa khulu.

Kosele ingabi nesikhathi, kosele ingaphelelwa yisikhathi, kosele kwenziwe umthetho wokuthi idatha alisaphelela yisikhathi, liphela mhlazana wena uliberegisile uliqedile ungakaliqedi lingaphelelwa yisikhathi. Ngoba yona vele awa iziswa ubuhlungu ukuthi uyithengile liphelelwe yisikhathi uthola ukuthi lona belisesekhona mara seliphelelwe yisikhathi. Manjesi kuncono kuthi bathi no alisaphelelwa yisikhathi idatha, liphela mhlazana wena uliberegisile liphelile.

Njengomuntu kosele uzikhuze, uzikalele kuthi Uberegisa idatha elingaka, isikhathi esingaka. Bese-ke nasele liphelile, liphelile uzitjele ukuthi naliphelileko liphelile bese uzawulisa umukghwa loyo uyazifundisa nawumuntu kostele uzifundise.

I-Wi-Fi , i-Wi-Fi ilisizo ebafundini ngiyavuma, ngombanyana iyasisiza ukuthi sithole namkha sifinyelele i-inthanethi ngaphandle kokUberegisa idatha yethu.

Itheknoloji eseseyitjha, esavelako, engakarhabi ukwaziwa, esaphekwako.

Iye, likhona engilaziko elithandwa phetjheya.

Esikhathini esinengi ikutana efilimini ngiyo eqalana nemiraro bese iyaphumelela siyibona ngalokho ikutana namkha nayilwa nabotsotsi ihlala iphumelela yona ikutana siyibona ngalokho emafilimini.

Kungombanyana abantu babajwayele babazi bababantu laba abadlalindima leyo emafilimini yeke abantu bazitjela ukuthi bangibo abantu laba abayindima leyo egade bayidlala efilimini.

Awa, mina ngibona kuliqiniso ngombanyana enarheni yekhethwapha kunomdlalo omunye odlala kumabonakude wabonakalisa utsotsi aphula umtjhini wemali i-ATM ngemva kokubonakala kwesehlakalweso kumabonwakude inani lemitjhini egade iqhuqhumbiswa ukuthi kwetjiwe imali yaba yinengi yeke ngibona ngathi vele amafilimu ayaba nomthelela ebulelesini.

Iye, ngibona ngathi kuyabadima ithuba lokubukela amafilimu la ngombanyana bona abanayo imali yokubhadalela i-inthanethi bakghone ukubukela.

Mina ngibhederisa ukuwabukela ku-inthanethi ngombanyana ngikhona ukuwabukela ngisekamareni lami ngingedwa namkha ngingeengutjeni ngizigedlile kuhle kamnandi.

Ngombonwami kubukela nge-inthanethi ngoba nawubukela nge-inthanethi kwakho kukuthi uthenge idatha elaneleko kuphela bese uyazibukelela nanyana ukuphi.

Ifilimi engeze ngalilibala elihlezi emkhumbulweni wami yiTsotsi ngombanyana lawina unongorwana ngaphetjheya abantu bazi ukuthi iSewula Afrika nayo iyakwazi ukukhiqiza amafilimi asezingeni eliphezulu.

Nami ngiwathandela ukuthi ayingilibazisa ngiyaledlha ngiyakhona ukuledla ngiwabukela ngikhambise isikhathi ngipholise umkhumbulo.

Mina mina esikhathini esinengi ngithanda amafilimu ahlekisako phela angiwathanda aguruzelako ngithanda ehlekisako.

Ngibona ingasuthi esikhathini sanje abasawabukeli khulu ngombanyana ku-inthanethi ifuna idatha and i-datha liyadura abantu abanengi abakghoni ukuthenga idatha elaneleko ukuthi bakghone ubukele amafilimi ku-inthanethi.

Angazi bona ngimuphi odume ukuyidlula yoke ephasini zombelele ngombanyana angisimuntu othanda imidlalo.

Ngombanyana ziyazilibazisa begodu zikhambisa isikhathi.

Iye, ngibona njalo ukuthi awa kuzogcina kubanga ukuthi abantu bangasayi eenkundleni vele.

Mina ngibhederisa ukuyibekela kumaliledinini ngombanyana ngikghona ukuyibekela nanoma ngikuphi.

Mina ngikhetha ukulifunyana kumaliladininami ku-inthanethi.

Angazi ukuthi yini engababusela ngombanyana abantu sebathanda ukuledlha bazihlalele ekhaya kunokuthi baye lapho babona kubhedere ukuthi bazibukela imidlalo ku-inthanethi.

Iye, yona izokuqedela idatha okubuhlungu ngilokho iyoliqeda idatha ngoba idlala isikhathi.

Mhlamunye kukuthi abakghoni ukuzwakalisa amazizo wabo bazwakale nabayibukele ku-inthanethi begodu omunye unobangela kungaba kukuthi abanayo imali yokuthenga idatha ukuthi bakghone ukuyibukela ku-inthathethi.

Angitjho nakunemidlalo emikhulu abantu bayabheja eenkhamphanini lezi kuthi kuyokuloba bani begodu kuyowina bani, bese-ke nasele badliwe namkha baloba ikhamphani le ngiyo ethathimali le egade kubhejwe ngayo bese benza imali ngoba kubhejwa ngeemphumela yomdlalo loyo. Yeke nangabe isiqhema lesi wena obheje ngaso ukuthi sizokuwina siyadliwa imali ikhamphani ibuyela imali ibuyela ekhamphanini.

Eqinisweni awa angiboni bonyana amalimi anikelwa amalungelo afanako kumabonwakude weSewula Afrika.

Awa, mina angikwenzi lokho.

Kurhelebha ngokuthi abantu abangalaziko ilimi lekhethu nabo bayakghona ukubukela bazwisise ukuthi kwenzakalani efilimini.